Makhombo ya kona i ku vanhu vo tala va khomiwa mikuzi va tekeriwa swilo swa vona or ku khomiwa vinyi va mathekisi wona lamawani va tekeriwa timovha ta vona.

mabazi yo tala ku tlula mpimo hi ku hela ka n'hweti hi ku vanhu vo tala va va va holeterile emitirhweni or hi ku hela ka lembe vanhu va va va karhi va fambafamba na matiko ku ya eka matiko ya ku hambanahambana so sweswo swi endla leswaku mabazi ya va ya tele swinene emagondzweni.

ni nga chuha swinene ku xikhandziya ra ku sungula swi nga ni chuhisa swinene kambe ni nga va na ntsako wa le moyeni ku va ni karhi ni ya ni ya xikhandziya ni kota ku twa matitwelo ya xona leswaku xi endlisa ku yini loko xi karhi xi haha emoyeni naswona i yini lexi xi nga ta ndzi tsakisa ngopfu ku hatla ni fika lomu ni yaka kona na na ku tikuma ni karhi ni fika ka ha ri na nkarhi lomu ni nga ta ni karhi ni ya kona ku tlula loko u karhi u famba hi bazi u famba tiawara ta ku hlaya swinene.

mintsengo ya mathekisi yi fanekele yi engeteleriwa emasungulweni ya lembe rin'wana na rin'wanyana naswona va fanekele va engetela hi pondo ntsena va nga engeteli hi mali ya ku tala sweswo swi ta endla leswaku na vona loko ku gonya ka mafurha ya timovha na vona at least va ta va va karhi va vi na ntsengo wa ku ringana mpundzu lowu nga ta kota ku va wu karhi wu khavhara timhaka teto ta ku ngetelela ka mafurha ya timovha.

I ku va u karhi u langutisa ti rhovoto leti ti nga kona eka tindhawu to teteto u landzelela milawu yo yeleyo loko va ku i nkarhi u nga u nga u nga u nga u nga u nga u nga tsemakanya u nga tsemakanyi yima ku fikela loko va ta va va ku pfulerile leswaku u fanekele ku tsemakanya ku langutisa na vuxiyaxiya bya xiyimo xa le henhla swi nga ku endla leswaku u hlayiseka swinene na ku landzelela milawu ya kona eka ndhawu yeleyo yo tsemakanya.

Loko mabazi ya fanekele ku ku famba to tindhawu letiwani eka eka tindhawu ta ku leha or eka mayendzo yo leha ku fanekele ku va na ti-driver timbirhi leswaku va ta kota ku pfuna ku pfunana ku chayela ro bazi lero egondzweni loko loyi un'wanyana a karhala u fanekele a nyiketa lowun'wanyani nkarhi wa ku ku chayela yena yena a kuma vuetlelo a wisa hi sweswo hi ndlela yaleyo sweswo swi ta endla leswaku ku nga tirhi munhu wun'we a karhala va va va ri vambirhi va karhi va pfunana va nyiketana na chance ya ku kota ku va va na ku etlela va wisa.

I ku va a karhi a vekela tisayini ta vuhlayiseki leswaku eka tindhawu ta so u nga khomi u nga endli nchumu hikuva ku na swiharhi leswi swin'wanyani wo fanekeleke ku ka u nga swi khomi or ku swi khumba hikuva swi nga va na ku va na vu dangerous eka swona swiharhi swin'wanyana swa ku fana na swikokovi tinyoka na hinkwaswo loko va ku i nga khumbi u nga khumbi so u fanekele u landzelela milawu yeleyo.

Mpfuno wa ku famba mpfhuka wo leha hi bazi i ku swi va swi chipile swinene mabazi ya chipile tipurayisi ta mabazi ti chipile swinene ku tlula loko u karhi u famba hi xihahampfhuka kambe vubihi bya swona i ku u ya teka nkarhi or masiku yo leha ku va u karhi u fanekele u fikelela ka ndhawu leyi u yaka ka yona ene naswona swa karhalisa swinene ku tshama ebazini u karhi u famba maendzo yoleha swa karhalisa swinene.

switimela swi va na ku hlwela swinene leswi swi vangiwaka hi gezi xitimela xi famba hi gezi so loko gezi ri nga ri kona kahle swi endla leswaku xitimela xi va na ku pfaleriwa na ku hlanganahlangana ka switimela leswi swi va ka swi karhi swi vangiwile hi lava va vitaniwaka ku ri i ti-train control loko vo hlanganisa switimela swi ta boheka leswaku xin'we xi fanekele xi yima ku hundza lexin'wanyana so hi ndlela yaleyo va fanekeleke va va na vutivi lebyinene lebyikulukumba lebyi byi nga ta kota ku papalata timhangu letiwani ta ku hlangana ka ti-train or ka switimela.

Swi na nghozi swinene hikuva vanhu vo valavo va fanekele va sungula va dyondza ku dirayivha laha ku pfumalaka timovha to tala eka magondzo lamakulukumba ku fanekele ku dirayivha vanhu lava va nga na vutivi byo dirayivha ku papalata ku ku endla tinghozi emagondzweni.

Mintsengo ya Uber yi le henhla hikuva hi leswi swi vitaniwaku ku ri i tiphurayivhete transport i ti-transport ta xihundla or ende sweswo ku va ku ri ti ti ti swifambisi swa xihundla swi endla leswaku mintsengo ya swona yi va yi ri ehenhla swinene ku tlula emathekisi laha ku nga swifambisi swa mani na mani.

xitimela ntsengo wa xona wu le hansi swinene kambe nghozi ya kona i ku va van'wanyani va khomiwa mikuzi ende xitimela i xi i vufambisi lebyi byo ka byi nga ri ki na ku tshembisa van'wanyani va fika va va fika late emitirhweni ya vona.

switimela a swi hlayisekanga ku na minghozi yo tala leyi endlekaka ya vanhu va tekeriwaka ti cellphone ta vona van'wani va tekeriwa ti phese van'wani va tekeriwa timali leswi swi endlaka ku xitimela xi xitimela xi hlayisekanga xi na swigevenga swinene.

Mathekisi ya tshembekile swinene ende munhu a ta va a karhi a fika eka ndhawu liya ka yona loko a karhi a tirhisa mathekisi.

mara ni vurini xivutiso lexiwani se me ni vutisa ra vumbirhi mara ni xi hlamurile, okay leswi swi endla leswaku loko u famba hi bazi eka riendzo ro leha u fika u karhele lomu u yaka ka rona u yaka kona ene naswona u ya teka nkarhi or masiku ku fika lomu u fanekele u fika kona.